Nna ka tsebo ya ka moetlo wa basadi Sesothong ho feta dintho kaofela ke ho hodisa bana le ho futhumetsa lelapa. Basadi ba na le papadi e kgolo malapeng ba tseba ho etsa dintho tse bang batho ba bontate ha ba kgone ho di etsa sena he ke sa ho hodisa bana ha ke kgolwe o teng motho wa ntate a ka kgonang ho hodisa ngwana e sale lesea a mo hodise a yo hola, mohlomong a be le dilemo tse eighteen. Ha ke kgolwe leba ke papadi e ba ka kgonang eno hobane ke mosebetsi o thata haholo le wa ho hlokomela lelapa ke mosebetsi o thata haholo hobane mosadi hodisa bana ka nqena tlameha a hlokomele lelapa la hae, a netefatse hore lelapa la hae le robala le jele le hore motse wa hae o dula o le sekono mehla ena. Jwale ha ke kgolwe batho ba bontate ba ka o kgona mosebetsi oo ke mosebetsi o thata ebile o nkang nako e telele ebile o batlang pelo.

Kannete ho ba moradi wa morena ho thata hobane melao e mengata boitshwaro bona hee bo bohlokwa haholo jwale hee ka tsebo ya ka le ho nahana hwa ka melao ena e latelang ke nahana hore ke yona e bang e kaba melao e loketseng moradi wa morena wa pele molao ke hore o tlameha o be motle ka nako tsohle o be motle ebile o bohehe. Wa bobedi, ke hore tlameha o be le boikokobetso le hlompho setjhabeng. Ka hobane o tla be o le motho wa batho mehla ena o tla be o shebana le batho ka mehla. Wa boraro, molao ke hore o tlameha o itlhokomele hobane batho ba bangata mono setjhabeng, mohlomong ho thaba ya thaba hore ke wena moradi wa Morena. Jwale tlameha o ihlokomele hore batho bana ba se ka o lematsa kapa ba se ka o etsa hampe. Ke nahana hore ke yona melao e nngwe e nka e nahanang hwa hona tjena.

Hangata batho ba tloha dilaling ba ye ditoropong tse kgolo ba tshepile hore ba tla fumana bophelo bo betere, empa feela ha ba tsebe hore seo se ka pela bona se tlo ba boima haholo ba ke ba tshepile hore motho o tla phakisa a fumane mosebetsi ebe o ya kgona ho iphedisa empa feela ba lebale hore ha ba tsebe seo se ka pele motho o tla a jarile tshepo e kgolo hampe hore ke tlo ba le bophelo bo betere ka pelenyana jwale hee ke nahana hore ba ke ba tshepile ho iphedisa ka hore ba tla thola mesebetsi ka potlako kapa ba bang ba yo bula dikgwebo tsa bona kapa ba sebeletse batho matlong a bona, empa feela ba sa tsebe hore seo se nka nako. Ho nka nako ho thola mosebetsi ditoropong tsena tse kgolo hobane motho o mongata le yena le motho o batlang mosebetsi o mongata haholo. Jwale hee re ke be ra iqhatha feela ha re nahana hore bophelo ba ditoropong tse kgolo bo betere ho na le bona ba rona dilaleng.

Nna ka monahano wa ka, ha ke nahane hore mahadi a bohlokwa haholo, empa neng hee ka setso ke tseba a le bohlokwa. Sesothong Mahadi a bohlokwa haholo hobane mahadi ano a sebetsa jwalo ka ho aha bokgotsi malapeng ano a mabedi le hore lelapa lena le tlo ntsha mahadi, le bontsha boikokobetso le ho hlompha lelapeng lena le bang le tlo amohela mahadi. Empa neng nna ka tsebo ya ka le ka monahano wa ka. Ha ke nahane le ntho e bohlokwa haholo hore ho tle ho be teng ditjhelete ditabeng tsa ho aha bokgotsi, jwale ke ntho e ke sa e utlwisising haholo ena ya mahadi, empa re tla reng hobane ke Sesotho ke setso ha o ha o qeta.

Ntate Thabiso dumela ntate dumela monghadi wa ka. Ke thabile haholo ha o kgethile nna hore ke be caterer a ya lenyalo le leholo hakana dijong hee ne ke nahanne hore ha jwale ho so le teng kgomo ne ke nahanne hore re behele re kenye le nama ya kgoho, mohlomong le nama ya fariki. Nama ena ya kgoho yona re ka e roast-a ra e kenya oven-eng ena ya fariki yona re ka e reka ka gourmet be ke mona ka mora nama hee re ka etsa di-rice di stampo le mahobe a rona, re be re be le ditapole tse roast-uweng re be le mash potatoes ya rona, re be le potato salad ya rona. Kamora di salad re ka ba le di beetroot tjhe, re be le di course lo re be le di green salad, ho be ho tle tje ho be monate. And then di deserting hee re ka ba le di castor. Tjhentjhele tsa rona re be le dintho tse ngata fela tse monate. Ha ke tsebe na wena o nahana jwang, o ko mphe hore na o no lebelletseng hore ho jeweng lenyalong lena.